Xoxisana ngezinzuzo zokubhanga nge-inthanethi kwesibelo imali kanye nokuhlela kwezimali nomngani. Amathulusi ebhange aku-inthanethi angabasiza kanjani abathengi ukuphatha izimali zabo? Ukubhanga nge-inthanethi kuyinto ebaluleke kakhulu njengoba sazi ukuthi esikhathini samanje ubugebengu ibona obuhamba phambili. Ukubhanga nge-inthanethi kungasiza ekuthekeni abathengi babe nolwazi ngendlela izimali zabo eziphuma ngayo nendlela abasebenzisa ngazo izimali zabo.

Ukwethula kwama-smartphone kube nomthelelo omubi kakhulu emphakathini njengoba sazi ukuthi ama-smartphone aye adlala indima ebeyidlalwa ukusetshenziswa ukuthumela imiyalezo kudala. Lokho-ke kudale ukuthi abathengi bama-smartphone bagxile kakhulu ekusebenziseni ama-smartphone bangasanaki indlela ebekuphilwa ngayo kudala.

Ukuthumela umyalezo kukona okubalulekile kakhulu njengoba sazi ukuthi kunamanana aphansi kunokushayela ucingo noma ukwenza.

Cwaninga futhi uxoxe ngamathrendi amanje kumadivayisi ahlakaniphile okuhlanganisa nomthelela wawo empilweni yensuku zonke nomphakathi. Imishini ehlakaniphile ibe nomthelela kanjani ezimbonini ezifaka zezemfundo? Amathrendi noma indlela ezobuchwepheshe ezisebenza ngayo njengamanje zinomthelela obaluleke kakhulu uma sikhuluma ngezemfundo ngoba kuyasiza ekuthekeni abafundi bathole ulwazi oluphelele baphinde bakwazi ukwenza izinto ngendlela yesithekhinoloji.

Ukusebenza kweprojekthi yeqembu futhi ilunga elilodwa lichithe isikhathi esiningi liskrola ey'nkundleni zokuxhumana. Ngingazama ukukhuluma nelunga ukuba linciphise isikhathi sokuskrola ey'nkundleni zokuxhumana ngenkathi sisabhizi nephrojekthi. Ukuze senze umsebenzi noma iphrojekthi ibe yimpumelelo ngingaphinde ngimzame ukumluleka ngokusebenzisa isikhathi sakhe ukuskrola ey'nkundleni zokuxhumana.

Ithi ungumphathi womkhiqizo ohlola ukusebenza komkhankaso wokumaketha wabagqugquzela, imaphi amamakhethi ongawasebenzisa ukuqala imiphumela futhi ungalungisa kanjani isu lakho ngokusekela imiphumela? Singasebenzisa omakhalekhukhwini ukukala noma ukwazi ngemiphumela esesiyenzile emkhankasweni wethu.

Imithelela yebagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ababa nethonya elikhulayo kwezombusazwe kanye nokugqugquzela umphakathi. Imithelela yebagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ababa nethonya elikhulayo kwezombusazwe kanye nokugqugquzela umphakathi imithelela emkhulu kakhulu ngoba imithelela yokufundisa nentsha esafufusa ukwenza noma ukulwela amalunga omphakathi ngezidingongqangi zawo noma ukulwela umphakathi ngezinto eziwudingayo.